Izinto ezinobungozi ezifowunini zezi zinto. Umzekelo mandithi umntanam una-ten udibana nezinto ezindala kune-age yakhe ngoba iifowuni asizicingelii into yokuba sifake laa nto kuthiwa yi-age restrictions, izinto baziphose. Nezi social media azisincedi kwezinye izinto.

Ukuze uqinisekise iindaba ozifundayo ziyinyani okanye zibubuxoki, qinisekisa ngeendawo onojonga kuzo uba ziyinyani na ezi zinto uzivayo.

Baye bathethe iindaba ezinkulu okanye bahlebe abantu, bathumelane amafoto angalungelanga okanye badibane nezinto eziveza amafoto abanye abantu zikrwada zinjalo.

Andithi sihlala kunye nabantu abadala? Abantu abadala bahleli nje unomathotholo ulayitiwe. Loo nto ibangela uba nathi lutsha siyive unintsi lwezinto ezenzekayo apha emhlabeni ngoba siye siziphose ezifowunini zethu.

Ndingacebisa umntana am athethe nam okanye kunye nabatshana bakhe afikelela kubo ngento eyenzekileyo kula makhasi. Ndiphinde ndithi kuye abantu abayenza loo nto kuye makabavalele bangaboni izinto azenzayo ukwenzele uba ingaphindi ifikelele kuye. Aphinde azame ungabahoyi, aqiniseke ngaye. Azazi uba yena ungubani.

Ewe, kanintsi le nto yokuba abantu bapowuste bathi oosaziwayo abathile basishiyile emhlabeni ibe ingekho yonke loo nto kufuneke ebasaziwayo bazokutsho uba bona basaphila, le siyibonileyo apha kwi-intanethi ayiyo. Zinintsi kakhulu ke malunga nelo cala.

Ifowuni yam yokuqala yayiyi-ZTE. Ndayifumana ndiphuma kwibanga elingaphantsi. Ndayifumana kuba ndingena kwibanga eliphezulu and umzali wam wandithembisa ukuba, uba ndiphumelele uzandithengela ifowuni.

KuNetflix. Ngoba kuNetflix ubukela nayiphi na idrama obawela ukuyibukela nanini na nangaxesha phi.

Ndiziva ndibuhlungu kakhulu ngoba le datha ndiyithengileyo isenintsi kakhulu for uba kushiyeke isuku elinye ukuze inyanga iphele.

Abantu banintsi bakhethe ukumamela iindaba kunomathotholo kuba beqhele unomathotholo. Kwaye abakayiqheli into yokuba babukele umabonakude.

Kwezi veki ziphelileyo bendiphelelwe yidatha ndabona into yokuba ndifuna ukuthenga idatha yakaWhatsApp. Qha ndathi xa ndibona, ndinokwazi uthenga idatha enintsi kunale kaWhatsApp ndinqwenela ukuyithenga ukuze ihlale isidala.

Umsebenzi ungangaqhubeli phambili kwaye kungabakho abantu abaninzi abagqxothwayo kuba bekwi-social media ngexesha lomsebenzi, bangayenzi le nto bayiqeshelweyo. Baphinde balahlekelwe sisidlo.

Umhlobo wam ndingamcebisa ukuthi makajonge kuNetflix okanye kuShowmax okanye kuGoojara akhrieyithe iakhawunti, avule iakhawunti kuNetflix nakuShowmax azoyibhatala nyanga nanyanga. Asebenzise iidatha zakhe abukele nayiphi na movie anqwenela uyibukela.

Ewe, ndakhe ndane meko embi. Kwaphela idatha kwiWi-Fi ngoba andithi not zonke iiWi-Fi esizithengayo ngu-unlimited, laa Wi-Fi kuthiwa ayiphelelwa ziidatha. Abanye bethu bathenga idatha ezingoma-fifty GB for ukwenzela yonele abantu, umzekelo abayi-four, sibe singayazi uba umntu ngamnye uyisebenzisela entweni. Iphele iphela njalo.